Ke pagama sefofane ke ne ke ikutlwa ke thabile tota gobane ne ke fofela Durban-e.

Toro ya ka ke gore ke pagame sefofane ga ke ya go la Kapa.

O tshwanetse go ya kwa airport go book-a goba a book-e gona online ka 'tsatsi la fa a tshwanetseng a ye Nigeria ka lone o fitlha a ba fa ticket-e ya gagwe le yone passport mme ga a fitlhela Nigeria le gone o ba fa passport ya gagwe.

Ka tsela eo dibese di tsamayang ka yona gobane batho kamoka ba kgona go namela.

Mathata a o ka kopanang le gona fa o dirisa karata eno ke gore o kry-ega system ya bona e le ko tlase mme ge o tsena ko beseng nako e nngwe go kry-a e sa batle go tap-a.

Mokgweetsi wa nnete ga a kitime fa a fa a reila bese.

Fa badiredi ba dibese ba strike-a re amega gampe gobane tshwanetse re ye meberekong mme 'tsatsi leo re ka se ye meberekong gobane dibese di tlabe di sa bereke.

Bese e tsamaya ka nako e e rileng gore e kgone go fitlha ka pele kwa e yago le gore batho ba seke ba ba fitlha mešomong morago ga nako.

Ee nkile ka siwa ke bese ka lebaka la gore ke le busy ko tirong mme ke sa lebelele le nako.

Go ya ka ga wa nna le ditshupetso tsa dibese.

Dibese di nale mo di tsamayang gona, ga di tsamaye mo motseng di tsamayang mo tseleng e ya N one mo batho ba namelang gona.

E nkama ele gampe gobane ngwaga ka ngwaga tshwanetse ke oketse madi.

Ke ikutlwa ke nyamile e le tota gobane dibese di-cheap-ile tota ga re patele madi e le a mantsi.

Ee go tlwaelegile go tsamaya ka dinao mo lefelong la ka go na le batho ba bantsi ba ba yang mo meberekong ka maoto.

Ke tseba stop sign mo e leng gore tshwanetse o eme o lebelele pele o ka feta.

Motho a ka thulwa ke koloi mme a ka apara reflector gore a bonagale, koloi e kgone go mmona.

Tsa go nna le baesekele ke gore ga o patele tšhelete ebile ga o tshele petrol mme o ka tlhaga kotsi ya gore o thule ke sefatanaga.

Go ka nna le dikotsi tse dintsi mo tseleng ge ba ka se dire dipono tsa mo mebileng.

Ge pula e nele mebileng go ba le dikotsi tse dintsi, go ba le traffic-e.

Batho ba go tsamaya ka maoto le ba go tsamaya ka dipaesekela ba ba mo kotsing ya go ka tshwariwa poo gobane ga ba na mo ba ka tshabelang go na.

Ke rata go berekisa mmila o o bolokegilego gobane mebila e mengwe ga se ya bolokega.

Utswetsa baesekele o tshwanetse go bula case kwa maphodiseng o e report-e gore ba go utsweditse baesekele.

Mosola wa baesekele ke gore o kgona go baya madi a gago a o tlo berekisang go namela ka one, batho ba bangwe ba na le ditlhong go tsamaya ka dibaesekele gobane ba tshaba gore batho ba tla reng ba tsamaya ka dibaesekele mo la bona ba tsamaya ka dikoloi.

Fa pula ena go na le metsi a mangata mo street-eng mme baesekele ga e kgone go tsamaya, go na le mmu mme baesekele ga e kgone go tsamaya sentle le go na metsi a ka ba tseya.

Ga go na se nka se dirago ke tla tswelela pele ke ke kgweetsa baesekele ya me go ya tirong gobane bona ga ba ka selo.

Mogolo wa lona ke go lemosa ba go tsamaya ka dikoloi gore ba lemoge gore go na le bao ba tsamaya ka dinao ba kgone go ba fa tsela le bone.

Ke tla mmotsa gore tlogela gore utswetsa dibaesekele gobane re ya sokola ka nako ya go ya meberekong mme ge o ka boeletsa re tla go isa maphodiseng.

E be e le mo seemong sa go ka tsamaya, dithaere tsa gago di be di le mo seemong sa go ka tsamaya le wena o be o bofe seat belt-e mme o rwale mofago le metsi o tshele le petrol.